Ku na minongonoko ku na minongonoko yo tala emintirhweni, leyin'wani yi pfuna vatirhi ku va antswisela tiawara to tirha, leyin'wanyana minongonoko ku pfuna vatirhi hi ku va ngetelela emuholo na ku va nyika ti-leave . Leyiwani minongonoko yi antswisa vatirhi, hi ku va ku vekela timali ta transport-i na timali ta vuvekisi. Leyiwani minongonoko yi pfuna vatirhi hi ku va anamisa miehleketo loko va hlangana na na mintlhontlho emintirhweni na le makaya, leyin'wani minongonoko yi pfuna vatirhi hi ku va komba ndlela leyinene ya ku tirha.

Van'wamabindzu kumbe lava va rimaka va fanele va va na tindlela to tala ku fana na loko va va na vuxaka na mabindzu man'wani ya le handle va kota ku cincisana. Va va va na tinxaka na mabindzu ya kwala kaya ku ta kota ku anamisa ikhonomi va kota va kota ku ngetela na vatirhi. Va va na tinxaka na le hansi leswi nga le makaya kota ku deliver-a deliver-a kona. Hi kona tinhlayo ta ntirho ti nga ta kota ku ya henhla.

Swakudya swo fana na swa vurimi matsavu yo fana na matamatisi. Matamatisi loko ku ri na dyandza ngopfu a ma koti ku kumeka. Swakudya swo fana na mavele, loko ku ri na dyandza mavele a ma humi. Swakudya swo fana no na na mimango loko ku nga ri na mpfula na moya a yi kumeki, se swa ku tala swa vurimi swi ta khumbeka hi yoho mhaka leyi ya climate change.

Ku tirhela tindhawu ta le madorobeni, na ku tirhela etindhawini ta le makaya swi kahle u ti kuma u tirhela kaya ku loko laha kaya, u nghotlisa u fika entirhweni. A wu tirhisi mali ya transport-i, a wu hakeli rent-e ku tlula hi ku hlangana swiphiqo swa loko u tshama emadorobeni u fanele u hakela rent-e, u hakela magezi, u hakela mati, na mali ya ku khandziya loko u kuma ku ri u ya kaya. Se mintirho loko yi ri makaya so mintirho ya le makaya, yi kahle ngopfu ku a wu leti. Na loko u hlangana na swiphiqo kumbe vuvabyi va ku va nghotlisa va ku vona laha kaya valungu ku wa ha hlayisekile.

Swi tele swiphiqo leswi n'wamapurasi a nga hlanganaka na swona hi nguva ya swimilana, xa ku sungula swiharhi loko swimilana swi kurile or swi vupfile swi ta lava ku dya. Swiharhi swo fana na timbuti, tinjiya na tona ti tlanga ndlela yin'wani yo hlasela swimilana. Se swiphiqo leswi u nga n'wamapurasi a nga ta hlangana na swona hi nguva ya ku kula ka swimilana. Se i ta fanele a va a ri aware .

Nyama yi va yi omisiwile nyama a hundzile hi nkarhi kumbe yi onhaka, yi kota ku tshama nkarhi wo leha veka ka ndhawu .

Van'wani va yi tsakela van'wana a va yi ri va ka tsakeli hikuva ku se i khale yi va yi omisiwile yi va yi luze ti-vitamin to karhi kumbe swiaki swa miri swo karhi compare ku na loko, ya va ya ha tsakamaka hikuva ya va ya ha ri rich ka swilo hinkwaswo. Se va ende swa vumbirhi ku va loko se tshamile yi omisiwile yi va yi se hi ku hlaya hlayanyana swi vula ku loko se va yi vekiwile ndhawu yo hlayiseka efirijini.

I ku hlamusela muthori wa wena hi vutiyimiseri bya ntirho wa wena na background ya wena ku loko u onhakela ntirho swi tele na swona swi nga ta ku onhakela ekaya. Ya u n'wi hlamusela na vutiyimiseri bya wena eka khamphani, na hi ku kota ku ti kuma u kuma khamphani yi kula, u hlamusela hi vundzeni bya wena na wena na khamphani. Leswi vuswikoti bya wena leswi nga ta ku yisa ntirho wa wena mahlweni. U hlamusela vuendzi hi vuenti bya wena na khamphani ku ntirho lowu a wu ku pfuna hi yini evuton'wini. ende ku va u ku lahlekerile u ta kota ku lahlekela ku lahlekela hi yini evuton'wini.

Swibyariwa leswi n'wamapurasi etindhawini ta le makaya va va swo byala swo hambanahambana, i swibyariwa swo fana na maapula ende ku ze swi tikeriwa ngopfu i timhaka ta ku hlangana na dyandza. Etindhawini ta le makaya van'wamapurasi va va hlupha dyandza, switsotswana leswi swa laha hansi ka misava. Ku kayivela ka mati van'wamapurasi, tindhawu ta ku tala a ku na a ku na mati se hikokwalaho ka ku mabindzu kumbe swibyariwa swa vona swo hambanahambana swi tikeriwa, swi hlupha hi dyandza.

Ntlhontlho lowukulu i i dyandza. Van'wamapurasi va hlangana na ntlhontlho wa dyandza kumbe mphikizano eka mapurasi ya ku hambanahambana hi ku xaviselana. Kumbe ntlhontlho wo fana na mati ku swibyariwa swi nghotlisa swi kula. Kumbe ya, vuvekisi bya vona na ku na ku xaviselana na matiko ya le handle ku kuma ku va hlangana ntlhontlho ya ti-tax ya. Na mali ya transportation ku fambisa matsavu ya vona ku yisa etindhawini tin'wanyana.

Switirhisiwa swa nkoka leswi tirhisiwaka ku tshoveleni ka swibyariwa i switirhisiwa swo fana na titeretere. Teretere yi tlanga nkoka lowukulu ngopfu yi kota ku rima, yi kota ku hakuza, na tilori ta transportation. Na swilo swo fana na mati, mati ma teka nkoka ngopfu ku hlantswa na swibyariwa swa wena. Swin'wana i ti-refrigeration-i, tlanga nkoka ngopfu ku swakudya swi nga nghotlisi swi kuma nkarhi wo hundza nkarhi. Ya na maphakejelo mabokisi hi kota ku swilo swa wena swi phakejeka swi transport-iwa swi va kahle.

Va nga tirhisa manyoro ya ntumbuluko yo fana na vulongo bya homu, manyoro yo fana na loko u borise mabyanyi u mix-e na vukoko. Ya, ku tlula tanihiloko u tirhisa manyoro ya le xilungwini lama nga ta ku pfuna ku dlaya ku kurisa swimilana.

Swilo swi nga ka swi nga fambi. Swilo swi nga ka swi nga fambi swakudya swi nga durha, hikokwalaho ku loko u lava ku xava swakudya leswi swo aka miri leswinene, swa swa ha ri kahle swi ta va swi cost-a mali ya le henhla compared ku leswi leswintsongo swo ka swi nga kulangi kahle hi dyandza, swo ka swi nga ri aki miri swona a swi ta va swi chipile mara swona swi ta va swi ri na switandzhaku swa ku swi ta va swi nga aki miri ku fana na leswiya swin'wana swo kula swi kha swi nga hlaseriwi hi dyandza.

Swakudya swo fana na mavele vudyangwani, mugayo, tinjiya, switsotswatsotswana, na makoko, mati yo tenga, na swin'wana na swin'wana. Ku nyikiwa spice, ku ti kota ku jikajika ti nga khomiwi switirese, ku bela hi moya, ku ka ti nga dlayi hi dyandza.

Swiphemu swo hlayahlaya swin'wani swi lava ku preserve-a, ku nyama yi nga dyi hi ti nhongani kumbe hi swivunguvungu. Ku nyama yi oma kahle yi nga ohekeriwi kumbe yi humekela hi flavor, exipayisisi xa enough, munyu wa enough wu kota ku wu twakala loko swi ka nkarhi lowu taka.

Eya ku cincacincana ka swibyariwa emasin'wini swi kahle, hikokwalaho ka ku misava a yi tshami yi karhi yi byala swilo swin'we. Loko ku fanele loko u byale mihandzu sweswi minkarhi lowu taka u byala matsavu yo fana na tinyala ya kota ku dlaya switsotswana swo dya swo dya mihandzu laha hansi kumbe matsavu ya wena hansi. Swi kahle ku cincacinca, ku swakudya swa wena swi nga swi kota ku swi ka swi swi kuma ti nutrients to cincacinca hi leswi siyaka hi hi swimilana swa le hansi.

Lexi endla lexi nga ta endla ku van'wamapurasi va tirha eka xiyimo xa antswa, u ku tifeme ti siveriwa mapurasi ma siveriwa hi matende, i ku van'wamapurasi va kuma swiambalo swo va sirhelela swa xiyimo xa le henhla, eka swilo swo hambanahambana.

Ina ndzi vona swi ri na nkoka hikuva va kota ku vhakachavhakacha tindhawu to hlaya kumbe tindhawu to hambanahambana va ha ri vatsongo ku eka nkarhi lowu taka loko munhu o endzela ka ndhawu yo fana na yeleyo a ri ndzexe, a nga lahleki. Swi kota na ku pfuna miehleketo ya munhu ku a nga rivali tindhawu na mavito loko va karhi va dyondza hi ku va a swi tiva ku ka ndhawu leya so, i ze a ya a ya jika. Se ndzi vona swi na nkoka swinene ku vanhu va huma riendzodyondzo va ya hlangana swikolo swin'wana va phikizana swi ya mahlweni.

Loko van'wamapurasi va sukela ku dlaya switsotswana switsotswana swi nga dya mihandzu kumbe swi dya swibyaliwa swa vona swi nga koti ku kula kumbe swi nga kuli se tikhemikhali ti endla ku sirhela swibyariwa kumbe swibyariwa kumbe misava leyi nga hansi ku yi nga hlaseliwi hi hi switsotswana swilo swi kula swi hlayisekini swi kota ku xavisiwa swi yisa tibindzu mahlweni.

Swakudya swo omisiwa swi endla ku swi nga hi nkarhi swi nga onhaki swi kota ku tirhisiwa eka nkarhi wo leha swi kota ku pfuna na loko mi kota ku miye ka ndhawu yo karhi swakudya a swi a swi kona se mi kota ku tirhisa swakudya swa ku omisiwa for nkarhi wo leha.

Ntanga ye le kaya i endlela loko u la ku byala swo fana na matsavu muroho ya timanga se nsimu leyikulu wa swi kota na ku u swi xavisa eka swimaketana leswi leswitsongo kumbe loko o va u ri na purasi lerikulu wa swi kota ku se u xavisela na tishoposhopo leti letikulu te le henhla.

Mina wa murhi lowu ni ngo wa ntumbuluko ni wu tivaku va wu tirhaku ku tshungula vuvabyi ni ta ku i ximilana lexi xa ximilana xa aloe, aloe va ri tshungula vuvabyi yi kota ku fambisa ngati mirini yi hlasela xitsongwatsongwani se i ximilana lexi tirhisaku hi hi xilungu na xintima.

Loko nkarhi wo tshovela wu hundzini i ku va ku leswi a swi vekiwini swi kota ku swi hangalaxiwa swi xavisiwa ku sunguliwaku hansi ku rimiwa ku basisiwa ndhawu leyi a ku byariwe ka yona se xin'wani xa ko a ku tlhe ku va ku sunguliwa hansi ku byariwa i mitirho leyi nga ta va yi ri ko loko ku hetiwe ku tshoveliwa i ku clean-iwa leswi nga tshoveliwa ku heta ku rimiwa ku heta ku tlhe ku byaliwa.

I ku tiyisisa ku va va na swo tirha swo helela leswi swi nga ta va sirhelela eka xin'wana na xin'wana lexi va nga ta va tirha xona swo fana na majombho kumbe tibutsu to va sirhelela ku va nga tlhaviwi va nga lumiwi hi va nga ha khanyiwi hi swo tika kumbe swo fana swimandlamandla ku va nga tlhavi mitwa va nga khomi swilo swo karhi swo swo va vavisa ti-mask-i ka ti-gas to hambanahambana no swo mbala ku tiprotect-a emirini swo fanela.

I ku va va sefela va tiva ku hala hi le swirhapeni hi le ka n'wanamapurasi hala hi le mimitini ku na loko ku va ku kuma ku ri na swilo kumbe swifuwo swi va swi sivelekini swi nga koti ku nghena hala swirhapeni hala ku nga byariwa swi dya swilo swa vanhu.

I ku vana lava va endlaku eka tidyondzo ka swa vurimi kumbe swa kumbe bilogy kumbe science hi ku va hlamusela kumbe va koka va komba nkoka wa swa hi ku va komba hi leswi swi hanyaka kumbe leswi va nga ta hlangana na swona eka tindhawu leti nga ta ya ka tona kumbe eka swifuwo swo hambanahambana va komba ku swifuwo swa so ni swi hlayisiwa ka ndhawu ya so ni fane u swi hlayisa so ni u u swi sirhelela njhani eka vukhamba kumbe kumbe ka swin'wana na swin'wana swidzidziharisi .

I ku va lulamisa kumbe ku va tivisisa hileswaku tihuku u fane u tipfulela ti fane ti va na nkarhi ku ti huma ti jikajika ku va komba ku swakudya swa tihuku faneke ti tala fane va nyika swakudya swa njhani u ku tihuku na tona wa ti chelela u kuma ku ti antswisa rihanyo ta tona.

Swakudya swo cheliwa emathinini swi endla ku swakudya swi tshama nkarhi wo leha naswona swi va swa ha pfalelekini swa ha ri na value naswona swa ayisisiwa nkarhi wun'wana swakudya swa le ayisini swa onhaka swi ayisini swi hundzeliwa hi nkarhi swa ayisini mara swi kota ku swi khipha swakudya swin'wani swi va fresh swi kota ku fika la swi yaku kona ka ha ri nkarhi.

Mavoya man'wani ma endla ku risema ra xiharhi xo karhi i nga suki eka nyama van'wanyani swi endla ku loko u dya swi nga mi khomi kahle endzeni ya swi hi swo swi endlaku mavoya ma susiwa eka nyama mavoya a ma dyiwi mavoya ma vabyisa ende mavoya ma fana misisi so swi fanelini ku swi susiwa mavoya.

Tindhawu ta yi ta ku tala ku na mimayini mayini ku hisahisiwa swilo timovha movha se swi onha mbangu la henhle loko ku na swimpfulampfulani onha swibyaliwa swa n'wanamapurasi se that's why va tirhisa tikhemikhali ku la ku va sirhelela swifuwo swibyaliwa swa vona ku na loko ku na mpfula leta ta ti-acid swi kuma ku ku na leswi swi nga swi hlayisa.

Mpfuno wa timali wa n'wamapurasi kumbe wa ku vitana agriculture and farming lani u ku pfuna ku wu pfuna van'wamapurasi lava va nga register swifuwo swa vona kumbe swirhapa swa vona wu va pfuna mfumo ku va kota ku yisa mabindzu ya vona mahlweni va ya va karhi va xavisela switolo va ya va karhi xavisa mintini la makayeni ku loko swo ka swi nga kumeki la kusuhi swi ta hi durhela ku hi va hi swi susa kule hi swi tisa la kusuhi na hina se mfumo wu nyika van'wamapurasi kumbe lava nga na swirhapa mpfuno wa timali va kota ku xavisela ikhonomi ya ku hi mali ya le hansi.

Swirhapa swa la makaya swi pfuna vanhu va le madorobeni hikuva ku loko hi suka na swibyariwa swa le makaya hi ya yi xavisa le mihandzu kumbe matsavu swi va swi nga durhi ku fana na loko le vanhu va le madorobeni va xava emavhengeleni hi mali ya le henhla loko hi va hi suka na swona ndhawini tale mhaka se swi va swi ri ehansi ngopfu.

vurimi bya ximanguva lama ku ximanguva lama ku na swin'wani mavele kumbe a swa ha lavi mati loko u za u tikuma u swi chelile ka swilo swa ximanguva lama swona swi kota ku kula kumbe swi kota ku kula swi tlhe swi va swi ri healthy swi kula hi ntumbuluko compare kumbe u tirhisa xikhale xikhale ku rima swi la misava yeleyo u kuma ku yi nonini swi la mati ya everyday swi la ku hlakuleliwa ku ve ximanguva lama ko ku u swi veka eka ya kahle kumbe xirhapa xa kahle i swi sirhelela swo swi kula swi ri swi ndzexe.

ni vona ku ri bindzu ro ka ri nga ri kahle hi ku tibushare ta le makaya u kuma ku swifuwo swa vona swin'wani a swa ha kambeliwi se swi na mavabyi se u kuma ku ri loko u kuma ku munhu a dya buchara ivi a ya ha ri na vutihlamuleri compare ku loko swi va xavisiwa eka ndhawu ta le madorobeni eka tixopo letikulu i la ku xopo leyikulu yi kota ku byala vutihlamuleri yi kota ku byala ku tiyisisa ku nyama liya yi ta yi huma ri kwini compare ku xava ka tibushareni ta le makaya ku nyama ti va ti lo ta hi ku hambanahambana.

Swi na nkoka ku va na xirhapa xo byala matsavu swi ta pfuna ku loko u karhi u byala byala naswona u va u karhi u exercise ku tlakuka u yima u tlakuka u yima naswona loko u kuma ku matsavu kumbe leswi nga swi byala xirhapeni xa wena se swi nkarhi wa swona wu fikini u kota ku loko u dya swona swa fana na mihandzu matsavu ngati na yona High Blood kumbe vuvabyi bya High Blood byi kota ku ya hansi se swi na nkoka kunene ku swinene ku va u ri na xirhapa mutini.

Eka tindhawu to hambanahambana to fana na vo Cape Town lani tindhawu to tshama ti na mati na timpfula hi kona tindhawu to sure la ta kahle u nga ta byala ti-driver hi tona tindhawu leti ku kumekaka tiwayini ta xiyimo xa le henhla hikuva maxelo lama nga leni i maxelo lama ma fambelaka na swa n'wa matsavu na swo byala tidiriva.

Maxelo ya Limpopo ni misava ya Limpopo u byala swirimiwa kumbe mihandzu yo fana ni malamula tibanana na na timongo hikuva ku dyambu ri tshama ri kona ri tlhava ka ha ri nkarhi leswi swimilana swo fana na swo swilavaka dyambu ka ha ri karhi.

Timanga leto kandziwa ti endla ti-peanut butter loko u byala swona emasin'wini u fanele u ti vonela eka kumbe makondlo lama ma celaka ma jaku timanga le hansi u fane swo ti vonela eka swo fana na makondlo switsotswatsotswana ende leswi swo dya timanga before ti kula timanga to endla peanut butter.

Masiku lama dyandza na mati hi swona swi hluphaka swifuwo swo fana na tihomu na timbuti mara hikuva u va u fuwile swifuwo swo fana na tihomu i ku xo sungula i ku loyi u n'wi tholaka a swi hlayisaka a va a ri na tshanga enhoveni kusuhi ni laha ku nga na minkova kumbe ku ku ceriwa madamu laha kaya u nga ta hamba u tirha ku ti chelela mati we wexe laha ti nga ta kuma mati yo tenga ekusuhi hi swona swi nga ta pfuna ku tihomu ta wena ti kota ku ti kuma mati yo tenga ti laha ni nga heriki.

Ku tlhavela swifuwo u swi sirhelela eka mavabyi man'wanyana lama nga tivekiki ku kuma ku loko u to kuma ku ti nwa mati yo thyaka ti khomile hi corolla kumbe ti khomiwile swin'wana se ku va u ti tlhaverile ti kota ku va ti nga ha koti ku vabya kwala na kwala naswona ku ti tlhavela hi nkarhi na nkarhi swi endla ku swifuwo swa wena swi tshama swi tengile swi va swi karhi swi nga ha ri na ku vabyavabya.

A ndzi ta vitana lava va madokodela ya swiharhi va ta sungula va ni hlamusela ku swiharhi swa mina swi nga va swi vabya hi vuvabyi bya nxaka n'wini se ni heta ni ti tlhavela hinkwato ni heta ni ti se dibini ta diba hinkwato ni heta ni spare mfukuzana laha ti tshamaka kona ku vuvabyi byi nga ha vi kona.

U fane u va lemukisa leswaku u fane u ti hlawula u ta veka esayitini leti u nga ta lava ku teka masi ka tona u ti nyika swakudya ti dya se mundzuku le rixaka ka ha ri mpundzu hi kona u nga ta kota ku hlengeleta masi ya wena.

Ni vone loko swifuwo swi sengiwa before swifuwo va swi senga va hlawula swo karhi leswi va nga ta senga masi ka swona va swi nyika swakudya swo tenga va swi feed swi dya se swi tlela ndhawini yo karhi se loko va pfuka mundzuku nampundzu ka ha ri namixo se va sungula ku swi senga.

E business kumbe bindzu ra tihuku loko huku ya ha ri ntsongo yi lava swakudya swo tala na loko se ti va ti kurile ti va ti dyile mali yo tala na nxavo wa gezi wa le henhla se hi ku hi swona swi endlaka ku ntsengo wa tihuku loko se ti kurile ti va ti ri ta le henhla hi ku ya hi swakudya leswi kumbe nhlayiso lowu nga wu kuma.

Mbewu loko yi nga kamberiwangi yi endla ku mihandzu ya yona kumbe swibyariwa leswi swi nga switandzhaku swi nga ta huma swi va swi va na vuvabyi byo bola borisa mihandzu kumbe swi dyiwa hi switsotswani swa ha ri swintsongo.

Crop rotation hi loko u byala matsavu ya wena eswirhapeni u byala hi ku cincacincana ka matsavu hi ku hambanahambana ka wona ku ku na yin'wanyani matsavu loko u byala vona swi vhela swi va swi onha na misava se loko u cincacinca byalwa leswi u heta byala leswi swi endla ku misava ya wena yi tshama yi ri kahle.

Ku cinca ka maxelo swi na switandzhaku leswikulu eka swakudya kumbe eka swibyariwa ku na ku ka ha ri ka ka ha ri n'hweti ya kahle maxelo ya kahle dyandza ri fika ri ku vuyavuyani ri omisa swakudya hinkwaswo.

Swilo se swi cincile masiku lama vatirhi va le mapurasini va tirha eka ndhawu ya kahle vatirha va tisirhelelile ku before xo sungula ku tirha mi nga se sungula ku tirha va mi phakela swo tirha hi swona swimandlamandla ti-worksuit na majombo na swo ti sirhelela lomu minon'wini.

Hawa ku vatirhi va le mapurasini va tirha navusiku ni vona swi nga lulamangi ku swi na switandzhaku swa tinghozi to lumiwa hi tinyoka kumbe swiharhi loko swi ta evusikwini swi ta ku jenu kumbe vo tshuka va lumiwa hi swin'wana evusikwini va nga swi vonangi.

Eya a ndzi ta ku ni vona ku or mapurasini wa pfuneta masiku lama hikuva a va ha holeriwi mali leyi hansi mfumo wu nghenelerile ku va pfunapfuna swa muholo hikuva va landzelerisa na ti-right ta mintirho ya vona se ni vona muholo wu pfuna kumbe wu fanelana na leswi va tirhisa swona.

Mina ni vona onge ku fuwa swifuwo swo fana na tihomu swi nga va swi ri kahle swinene hikuva swo fana na tihomu a swi na tin'hweti ta swona kumbe u ti-season u nga ta ku sweswi i n'hweti ya kona ntirho wo tshama wu ri kona ku ku tshama ku ri na ti order swifuwo swi tshama swi ri ku hlayiseni siku na siku.

Hi mavonelo ya mina a ndzi ta ku ina vanhu va le mapurasini ka nkarhi wa sweswi va hola mali leyi faneleke kumbe mali leyi fambelaka na ntirho wa vona hikuva ku a ka ha ri na leswaku munhu u ta hola rini va timali va hola hi siku rin'we mfumo nghenelerile va kota na ku ti-rights ta vona timfanelo ta vona.

Switirhisiwa swo antswisa swa siku na siku swo fana na gezi ku ni nga ha tirhisi tihunyi kumbe makhandlele ku lumeka na ku for ku sweka xitofu ku ni nga ha tshiveli ndzilo ni sweka hi ndzilo na swo fana na mavoni yi voninga ye le handle ya hi swona ni vonaku i swilo leswi faneleke ku va ni va ni ri na swona kusuhi swi nga ta n'wi fambisela siku na siku ro .

Loko ko va ku purasi lero swilo leswi va tirhelaka na swona a swi fambelani na mpfula ni vona swi nga lulamanga hikuva minkarhi ya timpfula mi ka ya tinghozi ku na tinyoka ku na swilo swo luma lumana la emisinyeni.

Swona ni vona swi nga tshamisekanga hikuva va hi ku ya hi nawu wa South Africa munhu loyi a thoriwaka i fane a va a khome pasi ra ku huma kwala South Africa.